Ifilimu u-Tsotsi.

Uvela kanengana kunabanye abalingisi.

Kwenziwa kulokha abantu namkha ababukeli bangazi bonyana lokhu akakwenzako ukulingisa.

Ngicabanga bonyana kuliqiniso kubonakala ngeengameko ezenzeka amalanga la zokwetjiwa kweemali nokusetjenziswa kweengidi.

Lokhu angiboni bonyana kwenza njalo ngombana kuseseneendawo lapho kubukelwa khona amafilimu ama-cinema.

Mina ngithanda ukuwabukela kumabonwakude ngombana kubonakala kuhle abantu abadlalako kunalokha kuma-internet.

Kumabonwakude akubizi ukubukela amafilimu ngombana kunemihlobohlobo yoke ekhona.

Amafilimi enziwa ngumenzi wamafilimi u-Leon Schustar ngiwakhumbula njalo nakadlalako.

Nami ngiwathandela ukulibazisa ngiwabukela khulu lokha nakungananto engiyenzako.

Mina ngithanda la ahlekisako nalawa akhuluma ngeenthandani.

Kumabonwakude iye kodwana abukelwa khulu ku-internet.

The Lion King.

Iye, khona kulula kodwana abantu basakuthanda ukuya eenkundleni zemidlalo.

Abantu basakuthanda ukuya eenkundleni zemidlalo kunalokha babukele kumabonwakude namkha kumaliledinini yabo.

Mina ngiwuthanda ukuwubukela ematatawini ngombana ngibona kunobumnandi nawubukela ubaqalile.

Kubalula lokha nangilifuna ku-internet nemrhatjhweni.

Nabangenza ukungena ematatawini kungabizi nokobana badlale ematatawini akhona ngemakhaya.

Ukubukela ibholo ku-internet kuyalidla idatha iye begodu khulu.

Ukubukela ibholo ku-internet akufani nalokha nawubukela usetatawini begodu lokhu kwenza bona abantu ababukela ku-internet babenetjhada elikhulu lokha nababukeleko.

Ngicabanga bonyana ziyenza ngamadatha aberegiswa babantu.

Awa, angiboni njalo njengombana isiNdebele ngelinye lelimi elitlhayelako kumabonwakude.

Awa, lokho ngikuthola emrhatjhweni kwaphela.

Ngicabanga bonyana kusiza labo abangazwisisa ilimu ekukhulunywa lona kulelofilimu.

Lokha nakudlala umdlalo othileko abantu bayahlangana babukele boke bangakhethi okwebala.

Ngicabanga bonyana laba abahlela imidlalo le ngibo abakukhiphako ulwazi loke.

Kufanele abenelwazi lokurhubhulula ngezemidlalo begodu azi okunengi ngemidlalo.

Iye, angiboni kunekinga ngombana sinabo boke abantu abakghona ukurhatjha ngesiNdebele.

Ngicabanga bonyana kukhulunywa ngengoma evunywa lokha navane kuthoma imidlalo.

Kubalula kilaba abathanda ukusebenzisa i-internet.

Bayesithi izinto ziyangokutjhuguluka ukukhamba kwesikhathi okwenziwa yi-internet.

Mina ngithanda umvumo wekerege kanye newesintu.

Iye, kodwana mina esikhathini esinengi angiwathembi, kubangcono lokha nangizithola emrhatjhweni.

Kuyakghonakala bona atholakale, ngezinto ezifana nama-social networks. Lezo uyakghona bona umuthinde ngayo.

Ukuduma iphasi loke ngibona kwenza imali engcono, kunalokha nawumdumi weSewula Afrika kwaphela.

I-Wi-Fi, ibamba ngobugijima oburhaba khulu, kanti idatha iberegiswa kwaphela kibomaliledinini.

Imidiya yedigithali, ngileya eberegisa, ama-social media, njengabo YouTube. Kanti kuthi egadangisiweko ngile esiyithola kibomabonakude nemirhatjhweni.

Umphakathi ukghona ukufunyana nanyana yini, ngetheknoloji nayikghona ukuthola i-Wi-Fi.

Lokhu ebawufaka amalanga la, kibomaliledinini akusizi kangako, akufani nekadeni.

Lokhu kusiza imiphakathi ngeendaba eziseduze, begodu kubalula nokudlulisa imilayezo yomphakathi, ngombana imirhatjho emikhulu ayikghoni ukufikisa yoke imilayezo wenarha yoke.

Iye, ngombana amaphephandaba la, ayatholakala kwanjesi, kibomaliledinini. Abanengi abasawathengi amaphepha la.

Akunakinga bonyana abentwana babe nabomaliledinini, kodwana lokhu kufuneka abazali benze iimfowunu lezi, ziberege njengabentwana. Kuyakghonakala ukwenze efowunini ukuthi abentwana laba, bangakghona ukwenza ezinye izinto, ngaphandle kelemuko labazali.

Iye, lezi iindaba zifika ziphelele, begodi zinenqiniso kunalezi ezifika ngabomaliledinini.

Kuthiwa abagadangisi abanengi bange-Gauteng, begodu lokhu kudume khulu nge-Gauteng.

Ngeletha ilwazi liphelele ngobunjalo, ngaphandle kokuthi bamotjhe, namkha bayisebenzise ngendlela ekungasiyo.

Kuyasiza ukonga ibhedriya, ngokokuvala ezinye izinto angaziberegisiko kumaliledinini wakho.

Ingombana uthandwa lilutjha, kanti ilutjha-ke, lona lisebenzisa abomaliledinini ukuyitjhabalalisa.

Ukusebenzisa iphimbomgadangiso kulula, kunevidiyo, ngombana lokha nawugadangisako kubalula.

Kungombana kuzizinto esikhule sizenza, namkha sizibukela.

Iye, lokhu kwenza bonyana abantu ababukeleko, nabo bezwe kumnandi, bebajide nabo.

Mina ngibona ikhona, kodwana ibenokuhluka, namkha ukungezeleleka kwesiko elizako.

Mina ngithanda lokha, nayingasiyide khulu begodi ingabi yifitjhani khulu.

Abomaliledinini bamalanga la, bakhona into ebayiberegisako, ekuthiwa iyonga ibhethriya.

Kungombana lokha nabagadangisa esitudiyo, kunalokha ebakungezayo, namkha ebakulungisako ngephimbo lakhe.

Iye, kunjalo ngicabanga bonyana kwenziwa kukuthi amaphimbo la, siyawacabangela, namkha siwafanisa nabantu esibajwayeleko.